Ke le Dineo, ke tlo batla basebetsi ba bangata ba ka nsebeletsang polasing ya ka. Hore dinawa tsa ka di seka tsa senyeha haholo, ke tlo hloka basebetsi ba ka ba bangata ho nsebeletsa mme tse ding tsa dinawa ke tlo tlameha hore ke di rekise. Ha tse ding tsa tsona, ke tlo fa basebetsi ba ka hore ba mpe ba ilo ja le ba malapa a bona hae kwana, ha se ba le mahabo bona hore dinawa di se ke tsa senyeha. Ke tlo tsamaya ke batla batho ba ka rekang dinawa tseo tsa ka.

Meputso ya batho ba sebetsang polasing e tlase haholo. Sena se bakwa ke ka ha monga polasi a sa kgone ho fumana boramabenkele ba baholo a ka etsang hore ba reke ho polasing ya hae, di dihlahiswa dijothollo tsa hae.

Tee e ntsho, tee e tala. Tee tsena di thusa ho hafola bokotsi ba pelo, di thusa di kgutle hape di thuse ka ho hafola bokotsi ba kokwana mmeleng.

Dimela serapeng sa ka ke tlo di etsetsa moriti ka dinako tsohle, mme ke di nosetso ka matsatsi ohle ka baka la hore motjheso ona o bolaya dimela serapeng sa ka.

Poone e hatseditsweng ha e latswehe ka e tswang masimong hobane poone e hatseditsweng e se e kopantswe ka di-chemical, mme metjhini e se e sebeditse ka yona, empa poone e masimong yona ke poone e sokang e kopana le di-chemical.

Poone e holo holo, holo, e phakisa e senyeha. Mme rapolasi o tlameha ho sebetsa ka yona esale nyane hore e se ka senyeha ka bonako. Hape rapolasi a ka hira a ka batla basebetsi ba bangata hore ba mo thuse ho kotula poone ya hae, esale nako, e so ka e butswa haholo kapa ya ba yona ya ba thata.

Ka pono ya ka, kgwebo ya ho etsa veini ke ntho e nka e qalang. Mme ke tlo hloka metjhini eo e tlo fehla merara ya ka hore ke kgone ho etsa veini mme ke hloke le basebetsi ba bangata, ke hloke le feme hore ke kgone ho etsa veini e ngata, e ka kgonang hore basebetsi ba ka ba kgone ho e rekisa.

Mohatsaka, a na o ne o tseba hore ho na le meroho e mengata eo e ka phehwang e be e kenywa ka hara mokolokoti. Mme meroho ena e ka jewa ka mora nako e telele. Mabitso a meroho ena ke sebitsa, setlalemanyolo le spinach.

Ne ke rata ho o tsebisa hore nka se kgone ho sebetsa bosiu bekeng e latelang. Ka hoba ha ke a hlophisa dintlha kaofela tsa motho ya tla salla le lona leseanyane la ka, hobane jwale ne ke sa lebella hore o tlo re re kene bekeng e latelang, re kene bosiu. Mme ke tla rata hore o mpe o nkutlwele bohloko.

Bomme ha ba hirwe haholo masimong, ke ka hoba masimong ke bona e le mosebetsinyana o boima. Mme boramesebetsi ba rata ho hira batho ba bontate hoba ba nahana hore mosebetsi wa masimong ke mosebetsi wa bontate. Ha ha ba kuka dintho tse boima haholo.

Ngwanaka, ke rata ho tsebisa hore ho na le ha se di-college kapa tsona di-university fela tse rutang ka tsa boleng, empa ho na le di-course tseo batho ba ka di etsang ba sebedisa marangrang. Mme moo o ka ithuta ka tsa bolemi, ka ithuta ka tsa bolemi, empa o sa ya college kapa hona university.

Ke le utlwela hore dimela tse tsa fynbos ke dimela tse monate, jwalo ka rooibos, shrubs and bushes and Honey Bus, mme ke dimela tseo o ka kgonang ho di ja, mme tsa matlafatsa le mmele wa hao.

Ke tla tsebisa bana ba heso hore dirapa tse ding tseo ba di bonang leboteng dishopong mona ke dirapa tsa nnete. Tse ding ke dirapa fela tse batho ba iketseditseng tsona, ka hoba ho na le dirapa tse ding tse phelang ho na le tse ding tse sa pheleng.

Boradishopo ba baholo-holo o kopana le mefuta ya meroho e mengata ka dishopong tsa bona, Lebaka ke hoba ba reka meroho ya bona ho borapolasi ba fapaneng. Mme meroho ena e lemiwa ka dinako tse fapaneng, ka nako tse fapaneng.

Nna hae ka lapeng, re pheha moroho ka lebese. Ka nako tse ding re o tshela ditapole, mme ka nako tse ding nkgono o rata ha o tshetswe letswai le mafura feela, ka ha a tla ka ha moroho e le ona sematlafatsi sa mmele. Mme ha o tshetswe lebese, o tla utlwa e le mathemalodi.

Nna hae lapeng, re pheha moroho ka tsela tse fapaneng. Tsela ya pele, re rata ho o tshela lebese. Tsela ya bobedi, re o tshela romo. Ha tsela ya boraro re o tshela ditapole. Tsela ya ho qetela, mosadimoholo o rata ho tshela, ha fela re o tshetse letswai le mafura.

Ke ka eletsa malome hore a ye ho ba land reform kapa a ye masepaleng wa lehae la hae kapa a ye court-o ho lwanela lefatshe la habo leo le jeweng ke ba la ditjhaba.

Dimela jwalo ka dipanana, o ka se kgone ho di jala naheng efe kapa efe empa o tla di thola naheng tse ka boLimpopo. Le mango o ka se o thole naheng tsohle, empa o ka di thola Limpopo.

Molemo wa ho lema le ha o na le serapa se senyane ke hore mobu wa hao o be e be mobu o hantle, for di mela tsa hao hore di hole hantle ka nako.

Joo! Mme, ha o ka bona polasing ya ntate, ke bone tshenyeho e kakaang. Joo! Difefo tsena tse ngata di senya dirapa tsa borapolasi. Joo! Ne ke qala ho bona tshenyo e kaalo. Poone ya ntate e fetse jwalo. Meroho ya ntate e senyehile ka baka la difefo tsena tse ngata. Tjhe, mme, ha o ka bona ntho e ke boneng. Ke ntse ke maketse le ha jwale.

Rakgadi wa ka o itse ke le ke palesa e ntle haholo, mme ka palesa e ba etsa dijo ka yona.